Ukuba abahambi ngeenyawo baziva bengakhululekile kwaye bengakhuselekanga ezindleleni, kubalulekile ukujongana nalo mbandela ukuze babe nokuzithemba xa begqitha ngeendlela. Nazi ezinye izicwangciso ezinokuthi zikhuthaze ukhuseleko nokukhululeka kwabahambi ngeenyawo. Ukuphakamisa ulwazi loluntu, ukwazisa abahlali bedolophu ukubaluleka kokukhuseleka kwabahambi ngeenyawo kunokukhuthaza utshintsho oluqinisekileyo. Oku kunokwenziwa ngeempawu zendlela, iintlobo zolwazi okanye imisebenzi yoluntu ukuphuhlisa izakhiwo ezikhuselekileyo.

Ukuthumela imithwalo phesheya kunokuba yinkqubo enzima kwaye ngamanye amaxesha ingaqinisekanga kodwa kukho amanyathelo athile onokwazi ukuze unciphise amathuba okubambezeleka. Qinisekisa ukuba unamaxwebhu afanelekileyo, qinisekisa ukuba unayo yonke imibhalo efunekayo kwaye ichanekile. Yazi imithetho kunye nemigaqo, phanda kwaye uqonde imithetho kunye nemigaqo yokungenisa elandelayo kwilizwe ofika kulo. Sebenzisa umthuthi othembekileyo, khetha inkampani yothutha ethembekileyo enamava okuthumela iintlobo zemithwalo efanayo neyile, neyileyo eyithumelayo.

Iinzuzo zokuhamba ngeenyawo usiya emsebenzini, impilo engcono yomzimba, ukuhamba indlela entle kakhulu yokuzilolonga kwaye akudingeki uye ejimini. Impilo engcono yengqondo, ukuzilolonga kuquka nokuhamba kukhulula iikhemikhali ezingcono ebuchotsheni. Ukonga imali, uya konga imali eninzi, akuyi kufuneke uhlawule ipetroli, iindleko zokupaka okanye amatikiti.

Nazi iindlela eziphucukileyo, iindlela zokuphucula iinkonzo zeetekisi eMzantsi Afrika, ukonyusa ukusetyenziswa kwezicelo zeteknoloji, iinkqubo zokuhlawula ezingenamali, cashless payment system, ukukhuthaza intlawulo ngamakhadi okanye nge-mobile money ukunciphisa umngcipheko wobugebenga kubakhweli nabaqhubi. Ulawulo olungqongqo kunye nokuqeqeshwa okungcono kwabaqhubi, iilayisensi ezingqongqo kunye nokuhlolwa. Amazwe afana neJapan neLondon anabaqhubi beeteksi abaqeqeshwe kakhulu kwaye abanamalayisensi angqongqo.

Impela iGautrain yaseRhawutini yeyona kuphela inkonzo kaloliwe ohamba ngesantya esiphezulu eMzantsi Afrika okwangoku. Njengakulo naluphi na uhlobo olutsha kwezothutho, kukho izinto ezininzi ekufuneka ziqwalaselwe malunga nokuba abantu bakulungele, bakulungele kangakanani ukwamkela olunye uloliwe ohamba ngesantya esiphezulu. Kukho izizathu ezininzi zokuba kutheni abantu baseMzantsi Afrika benokuyamkela ngokukhawuleza iinkonzo ezintsha zikaloliwe ohamba ngesantya esiphezulu. Ukothuka, ukuthutha kwezoqoqosho, ukunciphisa kwexesha lokuhamba, ukuncipha koxinzelelo lwezithuthi, ukuhamba ngokukhuselekileyo nangokuthembekileyo.

Uloliwe uthutha iintlobo ezininzi zeempahla nemithwalo, ukusuka kwizinto ezincinci ukuya kwezinkulu kakhulu. Nanga amanye amakhulu, izinto ezixabisekileyo nezibuthaka, izinto ezinkulu nezixakekayo, limveliso zezolimo, amalahle kunye neeminerali, izinto zokwakha, izikhongozeli zeempahla, iimveliso zeeoli negesi.

Ukuba zonke iinkampani zeetekisi eMzantsi Afrika zibe neeteksi ezilungiselaleniswe ukuhambisa abantu abakhubazekileyo njengeebhasi zeGo George kuza kuba neengenelo ezininzi kodwa nemingeni yayo. Iingenelo, ukufikelela, ukufikeleleka okukhulu, ukuzimela okwandisiweyo, ukulingana nentlalontle, amathuba amatsha emisebenzi.